Amakhono usisi wami omncane owajabulelayo ukuthi usezoqala ukufunda ukupheka ukudla kwesintu aphinde afunde nokwenza utshwala besintu futhi. Nokuthi la ekhaya ukuhlonipha kuhlonishwa kanjani. Nokuthi ibala liyashanyelwa njengomntwana weyintombazane uma avuka njalo njengoba sekangena ekukhuleni kokuba wumuntu okuwumfazi futhi yizo izinto ayijabulelayo lezo.

Mina ngokuya ngami, sonke sinamalungelo. Wonke umuntu uyothatha into emsebenzelayo. Akusiyikho ukuthi wonke umuntu kwamele ethembele kule nto esithembele kuyo ngoba nani njengomphakathi uma into ubone ungathi ayikusebenzeli noma uwuvumelani nayo akusho ukuthi ilwa. Uma ungayenzi kukuwe, kodwa sonke siyazi ukuthi usiko into ekwamele siyilandele leyo. Kodwa wonke umuntu uyay'khethela futhi akudingeki nokuthi kulwiwe. Uma wena awuvumelani nayo uyibambe kuwe wena uma uvumelana nayo ukuthi iyakusebenzela, ungayithatha uyisebenzise kungabi yimpi. Wonke umuntu wenza, njengoba siphila ezweni elinemithetho nemigomo wonke umuntu unamalungelo akhe wokuthi ufuna ukwenzani noma akafuni ukwenzani.

Ukufundisa iy'ngane zamantombazane ukuziphatha ukuhlonipha, la bakhulele khona, nala bantu abahlala eduze kwabo, kanye kanye nokuthi bayilungiselele kanjani uma sebazogana noma sebaqale ukuqonda ukuthi sebathandana nabafana. Kanye nokuthi bay'phathe kanjani uma besahamba umhlanga. Lokho kuyabasiza futhi kusiza nomphakathi ukuthi iy'ngane zingabi zizala amavezandlebe, noma kube khona umphakathi wey'ngane ey'gulayo zonke, babafundise nokuy'phatha, nokuthi uma uyintombi uy'nakekela kanjani uyageza, uyazihlonipha, wenzani. Kuba khona okuningi nje okufundwayo.

Cha, abantu akumelanga bakhethelwe ukuthi bagqokani, ngoba wonke umuntu unamalungelo akhe ukuthi ufuna ukgqokani noma ufuna ukwenzani ngasiphi isikhathi.

Izindlela ezingahlukana zibangelwa ukuthi kube ney'ngxabano emndenini, ukuthi esikhathini esiningi intsha inokushiya izinto ey'balulekile ekumele zenziwe ezihambisana nesiko babone ukuthi kungcono bavele basheshe baqede into abayenzayo ukuze bakwazi ukujayiva noma ukwenzani le abayifunayo.

Izici zomngcwabo wendabuko wamaZulu ezibalulekile ukuthi njalo kwamele kuhlatshwe uma kukhona umuntu oshonile lapha ekhaya futhi kube khona, uma wayeshadile enomfazi, kumele unkosikazi wakhe kube nguye ohlala ematrasini, amuhlalele ematrasini kube nguye oyomgeza futhi lezo azikwazi ukuthi zisuswe nje ngoba iy'mfanelo esiZulwini esikhathini esiningi.

Esikhathini esiningi ukuthi abantu abadala babiza ubhuti omdala nalabo bhuti abancane abakhona ukuze bazobachazela ukuthi ekusukeni kwakhona nje umngcwabo njengoba ukhona, kwenziwani? Kudingeka ini? Kuhlanganiswa ini? Nani? Esikhathini esiningi ukuze nakusasa, uma bangasekho nabo laba abadala, laba abancane bazi ukuthi iyiphi indlela le umngcwabo ohanjiswa ngayo ngokwesiko lesiZulu.

Ukuzibandakanya kwesangoma kusizile ukuthi baze bazwisise ukuthi kudingeka ukuthi bayenze ini, usiko lolu lokungcwaba lwakhona kulowo mndeni ukuthi kumele lihanjiswe kanjani. Ngoba nakhona isangoma ngokuba khona kwaso kuyakhombisa ukuthi abantu abangasekho nalaba abasaphila basakwazi ukuxhumana ngaso le sangoma esikhona, nokuthi sikwazi ukubatshela ukuthi kuyosuke kudingeke ini nani kuhlatshwe noma kungahlatshwa njengoba kushoniwe nje.

Lokhu kungaba nomthelela omuhle uphinde ungabi muhle futhi, ngoba ubafundisa ukuhlonipha abafana, kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi abafana ababafundisi ukuthi kumele bahloniphe kanjani bona la bantu besifazane, njengobaba babafundisa bona ukuthi bahloniphe kanjani amadoda abo.

Izithiyo zalolu shintsho esikhathini esiningi zingaba nzima ngoba iy'ngane zingasuke ziqale ukwenza izinto zabantu abadala zisasezincane, zikhulelwe kanye nokugula futhi nakho. Eziningi zazo ziyosuke zizinikele nje ekutheni ziyazi ukuthi akusenandaba, bazinikele ebafaneni noma ebantwini besilisa nje baphile nje. Bese lokho kuzosuke kwenze leyo ndawo leyo ingasabukeki kahle ngoba ngeke iy'ngane zakhona zisaba nesimilo, wonke umuntu uyobe aphila nje.